Ndicinga ukuba into eyenza loo nto okanye loo mzuzu ubaluleke kuphefumla umoya, ujongajongane okanye ujonge izinto ezikungqongileyo ungacingi kakhulu. Ndingatsho ndithi yiyo into eyenza loo mzuzu ubaluleke ngoba uphefumla umoya, ujongene nale nto kuthiwa yi-nature esingqongileyo nomzimba wakho ke ngoku uye usehla, nokucinga kuyehla.

Ndingababalisela ndithi kulapho iinkokheli zoMzantsi Afrika ezikhoyo nezingekhoyo ezathi zagcinwa khona eluvalelweni ngenxa yolwa urhulumente wangoko wengcinezelo. Futhi kulapho u-president wethu wokuqala wenkululeko owathi wavalelwa khona, wadontsa iminyaka engamashumi anesibini anesibhozo wade wakhululeka wayi-president.

Okokuqala, wonke ubani uza ngalaa ngqondo ithi oonoteksi abanasimilo futhi basoloko benomsindo, kodwa oonoteksi akunjalo ngoba nabo bangabantu. Ngoku abantu ngenxa yoba oonoteksi bedume njalo bayabagezela futhi babagrumbe ukuze baphulukane nesimilo sakho. Oonoteksi ngabantu apho abanyamezelayo, abayivayo intlungu yomntu xa naye umntu ezithoba ekhomyunikheyitha ngendlela elungileyo nonoteksi lowo.

Phambili phaya kumoshakele izibane ezi ziye zixela singabaqhubi ukuba masihambe ngoku, masime ngoku, masinikeze abantu abahamba ngeenyawo ithuba lokudlula. Ngoku yiyo loo nto yenza kubekho uxinana apha endleleni.

Ndicinga ukuba abantu bayafuna ukuyamkela le nto ngokuba ezothutho eMzantsi Afrika zinqongophele futhi zibiza imali ephezulu. Ngoku ngokuza nale nkqubo yeGautrain kunganciphisa nasepokothweni. Abeli bayafuna ukuyamkela futhi bangayithanda ukuba kuziwe nenye inkqubo.

Ndiye ndingazivi kamnandi ngoba kaloku phezu kwale mali efuneka uyibhatale kwii-toll gates kwelinye icala funeka unayo nemali yepetroli, petroli leyo ephezulu eMzantsi Afrika ixabiso layo.

Kubalulekile ukufaka ibhanti lokhuseleko xa uqhuba naxa uyi-passenger emotweni. Oko kungakusindisa naxa kukho ingozi yemoto.

Zandine-interview kwaye zandiziva ndinemincili kodwa ndisoyika.

Oko akulunganga ngokuba kaloku imoto engekho mgangathweni yokuba isendleleni ingenza ingozi kufe okanye kubhubhe abantu abangenatyala.

Eyona micelimngeni endiyibonayo kwirenki yasekuhlaleni okanye yedolophana endihlala kuyo yindaba yokuba akukho zi-toilets, ubani nobani olinde iteksi yakhe xa efuna uya ngasese funeka abaleke abheke edolophini. Enye into bubumdaka, ngamaphepha agcweleyo, akukwazeki nokuthini ngokuba kaloku kumdaka. Enye into zii-shelter zokukhusela xa kukho ilanga okanye kukho imvula.

Ndingacebisa ndithi phambi kokuba ubani awele makajonge ekunene ajonge nasekhohlo, anxibe iimpahla ezikhanyayo, bahambe ecaleni endleleni.

Ndicinga ukuba abaqhubi bayasilela ngenxa yokuba babethwa yimali ekufuneka beyikhuphile okanye ngamaxabiso emali efuneka beyikhuphile for ezi nkonzo zokugcina imoto ikwisimo esifanelekileyo.